Ndzi vona swi ri swa nkoka swinene hikuva, mi kuma ku na nkarhi wun'wani u kuma leswaku u vaakatiko va tsakela ku nghena kereke leyi nga kulenyana ni le makaya ya vona, so loko kereke yo tisa xo famba hi xona swi ta endla leswaku vanhu va nga lolohi ku ya etikerekeni ta vona.

Ndzi nga landzelela ti nsayino ta le magondzweni, ndzi tlhela ndzi famba hi ndzi chayela hi ndlela ya kahle. Ndzi nga tsutsumi ngopfu hikuva loko ndzi tsutsuma ngopfu ndzi nga hlangana na mhangu yo biha, so ndzi nga famba hi vukheta laha magondzweni ndzi karhi ndzi cheka mapatu no landzelela mimfungho leyi nga kona laha mapatwini.

Xo sungula u fanele u endla, ndzi fanele ndzi endla vulavisisi hi ku ya hi mayelana na tindhawu leti ni yaka eka tona. Leswi swi ta ndzi pfuna leswaku ndzi swi tiva leswaku ndzi fambela kwihi ndzi ya eka tindhawu ta njhani naswona ndzi ya tirhisa mali ya muxaka muni.

Swa va vuyerisa swinene, hikuva loko vanhu va karhi va xava laha vona va karhi va va va kha va kuma mali, va karhi va kuma mbuyelo wa leswi va swi sunguleke swa ku xavisela vanhu eka ndhawu liya. Se swi na mbuyelo swinene hikuva va karhi mabindzu ya vona ya ya mahlweni loko vanhu va karhi va xava.

Loko mhaka leyi ya ha ku sungula a ndzi nga ta titwa kahle, tanihileswi a ku ta va kungari tolovela wa ntsengo lowu ni wu tolovele ku humesa. Mara loko nkarhi wu karhi wu famba a ndzi ta switolovela no twisisa leswaku na yona mafurha lama tirhisiweke lama movha wu chelaka ha wona na wona ntsengo wa wona wa ku machela wu va wu tlakukile.

A ndzi ta vulavula na vachayeri kuloni va tithekisi leswaku ndzi le ku lavaneni na thekisi yo ya laha ndzi yaka kona. Hikuva hi vona va nga na vutivi byo antswa swinene.

Ndzi hlanganile na xiphiqo xikulukumba tolo navusiku hikuva ndzi hlanganile na vanhu na vavanuna lava nga ni bukutela, a handle ka nandzu. Xirilo xa mina hileswaku loko exitarateni a ku ri na mavoni mhangu ya muxaka lowu a yi ta va yi nga endlekaka, hikuva vanhu a va ta va va ndzi vonile na mina ndzi ta kota ku tiva swikandza swa vavanuna lava ndzi bukuteleke. Hi ku vula leswi a ndzi ta kombela leswaku n'wina meyara mi tisa ku cinca etikweni ra ka hina hi ku famba mi vekela mavoni eka xitarata xin'wana na xin'wana inkomu.

E-e ndzi vona swi nga swi nga fanelanga hikuva va va va ha ri ku dyondzeni se loko va ha ri ku dyondzeni va nga ha no endla swihoxo kumbe va luzekeriwa hi vuswikoti bya ku chayela leswi nga endlaka leswaku ku gina ku vi na mhangu yo chavisa lomu magondzweni naswona ku nga lahlekela na vutomi bya vanhu vo tala.

E-e a tikumeki hi ku enela, hikuva swo fana na tliliniki ya tiko ra ka hina ku tshama ku nga ri na ambulense. Loko wu foyinela exibedhlele xa ka Malamulele u ta kuma va ku byela leswaku ambulense a yi kona yi humile, and u va u ri eka xiyimo xo tika swinene. So ndzi vona leswaku a tienelanga a ndzi ta tsakela na leswaku mfumo u nga tisa tin'wani ta tiambulense lomu swibedhlele na lomu titliliniki leswaku hinkwenu hi ta angarheleka.

Mbuyelo wa kona hileswaku xitimela xi teka vanhu vo tala hi nkarhi wun'we naswona ntsengo wa xona wu le hansi. Vubihi bya kona i leswaku loko xi ku siya xi va xi ku siyile naswona a xi yime eka xitichi xin'wana na xin'wana.

I ku va ndzi swi tiva leswaku xitimela xi tirhisa nkarhi naswona a xi yimi eka xitichi xin'wana na xin'wana, naswona loko xitimela xi ri kuteni u fanele u yimela kulenyana hikuva a xi yimi nkarhi un'wana na un'wana. So u fanele u yimela ekulenyana leswaku loko xi fika u ta xi tshunelela tanihileswi xi nga nghozi swinene.

Ndzi tiva vutleketli bya swikepe, hi lebyi ndzi tivaka byona. Vutleketli bya swikepe hi byona byi tleketlelaku tinhundzu ta le lwandle.

Khombo ra vutleketli bya nhundzu ya swiporo, hileswaku vutleketli lebyi a byi yimi nkarhi wun'wana na wun'wana, ene byi nga va na khombo loko mo kuma leswaku n'wana u yimile exiporweni. Vutleketli lebyi a byi nge swi koti ku yima hi nkarhi wolowo, tanihileswi byi tirhisiwaka kumbe swi nga na milawu leswaku byi fanele byi yima.

Ndzi tsakela leswaku hi miyela leswaku muchayeri a kota ku langutisa laha a yaka kona na ku xiyaxiya laha magondzweni leswaku hi nga hlangani na timhangu.

Yi na ntshikelelo lowukulu hikuva masiku lamawani vo tala va tirhisa ti-bolt kusuka emakaya ya vona ku va yisa emadorobeni. Hikuva bolt i xifambo lexi xi ku tekaka ageyitini yaleyo ya jarata laha u tshamaka kona. Yi ku yisa edorobeni kumbe laha u yaka kona hi ku kongoma.

Ndzi nga n'wi byela leswaku a khoma vakhandziyi kahle. Vakhandziyi a va kariheliwi naswona a va kwateliwi. Loko mi tshuka mi mi khumbanile kumbe ku kandziyana swirhendze na na na vakhandziyi mi fanele mi vulavula hi ndlela kumbe hi moya wa le hansi.

Mina a ndzi na problem-e loko ndzi loko swi fika eka xitichi xa mathekisi, hikuva nkarhi hinkwawo loko ndzi yile emadorobeni ndzi tala ku tirhisa wona mathekisi, ende va ndzi khoma kahle loko ndzi karhi ndzi tirhisa tithekisi ta vona vachayeri lava.

Ku fanele ku va munhu loyi a tivaka timhaka ta yena, loyi loko a vulavula xilo vanhu va nga ta kota ku n'wi yingisela. Ku nga vi ku ri munhu wa vuhahluhahlu kumbe munhu wo kariha swin'wana na swin'wana. U fanele ku va munhu wo hlonipheka a tlhela a ti hloniphisa etikweni hi ku hanya leswinene.